Umphakathi wangakithi unawo amandla okuthenga i-Wi-Fi. Yingoba i-Wi-Fi le esetshenziswa lana ishibhile, ayiduri, iwu-two hundred and fifty ngelanga . Lokhu kwenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukuyithenga njengoba amanani wayo aphansi. Okunye okungasiza ukuthi ey'ndaweni ezifana nezemfundo kungafakwa i-Wi-Fi yamahhala ukuthi umphakathi ukwazi ukuyisebenzisa.

Izinkundla zomculo zenza ucwaningo ukuthi iningi labantu lilalela uhlobo oluphi lomculo.

Izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa idatha eningi, iapho uma usebenzela ekhaya. Lapho uzobe usebenzisa ikhompuyutha, noma ilephuthophu. Kusebenzisa idatha eningi. Ingakho kuba ngcono uma une-Wi-Fi, ayidli idatha eningi noma usebenza.

Ngingaqala ngokuqiniseka ukuthi yonke imishini isebenza ngendlela efanele. Ngiphinde ngihlanganise uhlu engizoludlala . Umculo ngingawukhetha ngendlela yokuthi abantu bathanda ukulalela ziphi iy'ngoma, kube nalapho abalaleli bengafona ukuthi bacele ukukhaliselwa iy'ngoma ezithandwa ibona.

Kungaba isiteshi, lapho sikhuluma khona ngezinkinga esibhekene nazo njengomphakathi. Abalaleli basishayela ucingo ngezinkinga zabo, nabanye abalaleli baveze imibono yabo ukuthi singaxazulula kanjani lolu daba. Sibonisane ukuze sithole izixazululo. Siphinde futhi sixoxe ngakho konke okuhle okwenzekayo emiphakathini. Ukuze sikwazi ukuthuthukisa umphakathi wethu, kungabi okubi kodwa.

Kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla inikeze okuqukethwe kwasendaweni noma okuqukethwe okuqondene neNingizimu Afrika. Lokhu kuzokwenza ukuthi, abantu mabanezi nkinga bazi ukuthi kumele baye ngakuphi, bathole usizo ngakuphi. Futhi nakho lokhu kuzodala ukuthi abantu babe nethemba ey'nkundleni.

Umthombo engiya kuwo ukuze ngithole izindaba, umabonakude. Ngiyazi ukuthi ngaphambi kokuba baveze izindaba, izintatheli ziya lapho kunalezo zindaba khona, benze ucwaningo ngokuphelele, futhi baqinisekise ukuthi lokho konke kuyiqiniso ngaphambi kokuthi bazoziveza kumabonakude. Yingakho ngizithemba izindaba engizibona kumabonakude.